Ukuze ndikwazi ukwenza igadi ephezu kophahla ndiza kudinga ivili, umhlaba, umgquba kunye nembewu. Ivili lelokuqokelela umhlaba ukuba ube sendaweni enye kunye nokutyalela kuwo, neplastiki.

Into efika kuqala kukukha amaqunube sitye ngoba amnandi.

Ewe, iitapile yenye yemifuno endiyithanda ngokuba sesinye yenye .

Xa imvula inqabile ndicinga ukuba abalimi ukuze balime ngempumelelo kukuba basebenzise okanye benze amacebo wokomba amanzi ngaphantsi komhlaba, le nto bathi zii-borehole ngesilungu. Bombe amanzi ngaphantsi komhlaba okanye abo bakufutshane nemifula bawakhe khona amanzi for ukunkcenkceshela.

Ndicinga ukuba izizathu zibini okanye zithathu ezibangela uRhulumente weli angavuseleli imizimveliso eyavalwayo. Number one, isikhokhelo sethu sakuRhulumente ngabantu abadala, imiphumela yoko abasakwazi ukucinga imibono emitsha, imibono engaphumelelisa, imibono eza nezinto ezintsha. Number two, baphelelwe lithemba ekuthini ingavuseleleka ezo loo mizimveliso yavalwayo. Number three, abanethemba uba bangakhona abantu abaneminqweno.

Ukulungiselela imbalela njengamfama into endinoyenza kukuba ngeli xesha amanzi asekhona okanye ngeli xesha iimvula zisanayo ndiyenze amatanki. Okwesibini, ndizame iindlela zokomba amanzi ngaphantsi komhlaba ukwenzela mhla kwangabikho ndlela yokufumana amanzi abe ekhona amanzi iselugcinweni am alindele imihla enje.

Ndingahleka yaye ndingonwaba. Ngoba oku kuzimisela kwazo kuchaza ukuba imveliso yam inganda ngoba ziyazi ukuba ukuvuvuza okanye iziphumo zokuvuvuza kweenyosi kuyancedisa ekukhuliseni or ekwenzeni imveliso entsha.

Ndicinga ukuba kuninzi okusafanelwe kwenziwe ziinkokeli kunye ewe ziinkokeli zoMzantsi Afrika ngobunini bomhlaba, ngoba umhlaba omninzi ochumileyo osezingeni usekwigcuntswana labantu abamhlophe. Ukanti isininzi sabantu abamnyama okanye isininzi sabantu sifumene umhlaba ongachumanga, umhlaba ongekho sezingeni. Ngoko ke ndicinga uba , ndicinga uba uRhulumente okanye iinkokheli kuninzi okusafuneka kukwenzile ekubuyiseleni umhlaba ebantwini okanye .

Izinto ezinokwenza ndifikelele kwisigqibo sokuba ndingakwenza ngempumelelo oku kungoba kwindawo endihlala kuyo noko umhlaba uchumile ndingakwazi utyala umdiliya. Baninzi abantu abadinga umsebenzi, siqashe abantu .

Ngokolwam uluvo ndicinga ukuba uRhulumente angakhuthaza amantombazana asakhulayo kunye nabantu ababhinqileyo ukuba balime bavune babe ngamafama ngendlela yokuthi baye ezikolweni ukukhuthaza abantwana. Futhi ke bathathe abantu asele bekhona kweli candelo lokufama baye kuwo kwezolimo bayokukhuthaza abantwana. Kuyiwe nakwiindawo ngeendawo ezahlukeneyo ezokuhlala kukhuthazwe abantu abangamabhinqa ukuthi balime ukuze babe ngabalimi, futhi nje baboniswe nezivuno.

Ndicinga ukuba iinkxalabo zamafama entsangu ayikhaba le nto yale hemp kuba mhlawumbi awanalwazi lwaneleyo ngayo. Okwesibini, mhlawumbi inkxalabo yabo kukuba izawufika ingcolise umhlaba ngokwendlela yokuba ingafika mhlawumbi inqumamise okanye ithomalalise izinga i-cannabis okanye intsangu ekhula ngayo, ngoku ifike iwubhidise umhlaba kwakunye nesivuno sawo.

Ndingamcebisa ukuba abe nomhlaba ochumileyo okokuqala. Okwesibini, aqinisekise ukuba umbona lowo uwulima kwisiqingatha somhlaba owodwa angawuxubi nezinye izityalo, umzekelo, iimbotyi kunye nezinye izinto. Ngoba kuzawufika ixesha lokuhlakula kunye nokhula, mhlawumbi zingakhula zonke ezi zinto athi xa ehlakula angakwazi ukuhlakula kakuhle. Okwesithathu, aqinisekise ukuba unomgquba okanye ifethilayiza eyaneleyo namanzi awaneleyo ukuze umbona wakhe ukhule ube sisivuno esihle.

Iindlela zokugcina ubisi ixesha elide ukuze lungaboli lityeke kukuba uqinisekise ukuba uligcina kwindawo ebandayo lingadibani nobushushu ngoba lizawuvuthwa libole okanye libe ngamasi. Indlela yokuqala kukuqinisekisa ukuthi ulufaka efrijini okanye kwindawo ebandayo, kodwa leyo yindlela emfutshane. Indlela ende kukuba usifake kwisikhenkcezisi, kodwa ke liza kuqina ke nalapho. Ibhotile yakho ozalifaka ngayo okanye into ozalifaka ngayo funeka ingagcwali, ingagcwali mpo ukuze ingagqabhuki xa seluqinile ubisi.